Tje ka ha ke na le kontraka ya marangrang. Mme e dumella batho ba bane. Hore nka kgona hore ke ba fe, kapa re arolelane marangrang. Feela ka ntlong ka mona re feta bone. Ke ne ke lakatsa le tsebe hore, ho ba le bothata bo e leng hore nna nkeke ka bo qoba. Hobane, rakonteraka ke yena a mphang moedi wa hore ke sebedise marangrang ana a ka ka mokgwa o feng. Mme le ka tekanyo e kae. Jwale ha ke kgone hone ho iketsetsa boikgethelo ba hore, ke lefe kaofela marangrang ana a ka. Re kgone hore re a sebedise kaofela.

Nna metjheng ya ditaba ya setjhaba. Ke rata ena ba reng ke Facebook. Hobane e namme, mme e kgona ho amohela batho ba mefuta yohle. Le batho ba thuto e sa le ka lekaneng. Mme ho fumana hore mefuta e meng ena ya, ya setjhaba ya ya metjha ya ditaba ya setjhaba. E na le boemo bo bong bo itseng, le maemo a mang a itseng. Mme ha o kena mane, hore o tlo o fumane ditaba tse felletseng kapa o kgone hore o sebeletse hantle ha monate. O tshwanela hore o be maemong a itseng ka ka thuto, le maemong a itseng a kutlwisiso ya ho sebedisa marangrang. Le tsebo ya computer hobane e batla e le boimanyana.

Channel ha di le ngata nako engwe kgwedi ya fela, o sa sheba tse ding tsa di-channel. Hobane hase kaofela di-channel tse tla o fang ntho e leng hore o na le kgahleho ho yona. Feela nna channel e nngwe ke e ratang haholo. Ke ena ya Rea Tsotella, moo e le hore batho ba bitswa ba bitsetswa studio-ng ho tlo qhaqholla mathata. Ka tsa lelapa, ka tsa bomakhelwane jwalo, bo ahisane. Mme ke channel e rutang batho haholo. Ka nkare ka tsela ya hore ho phedisana hoba jwang, le tsohle tse etsahalang malapeng a mang. Le hore malapa a mang, ehlile ha utlwane a mang a utlwana. Ke channel e leng hore e ruta batho ntho tse ngata haholo ka bophelo.

Ke nahana mathata a maholo a dulang a etsa hore, re dule re le social media tjeka batjha. Ke taba ya hore ke mane moo ho kopa kopang re kgonang ho kopana. Hobane, social media e mong a ka ba habo nna ka ba heso. Re a kgona hore re kopane, e etsa le hore batho ba seka hlola ba kgona ho etelana. Hobane ntho enngwe le enngwe e ba se kene moo, feela nako e kgutshwane. Hobane ho tshwanetse ho be le nako ya Boroko, le nako ya ho tsoha. Le mahlo le ona a kgone ho phomola. Feela nna ke bona hore lefatshe lena se re phelang ho lona boroko haesale ntho e leng teng. Hobane ha o robala, o fetwa ke ntho tse ngata hona mane ho social media. Le setswalle ha se be se ngata.

Wi-Fi motho e mong le e mong wa e reka, a ithekele yona. A e kenye nthwena e nang pin ya ya tshireletso hore e seke ya sebediswa ke mang le mang. Hobane ha e se e imetswe, lona ba wena motho ya e rekileng. Le batho bao o sebedisang ho bona o ba fileng nomoro ya hore ba kgone ho kena ho yona. Le tlo hloleha ho e sebedisa ka bolokolohi, hobane e tla be se imelwa. Mme jwale wena ya e rekileng monga yona, o tshwanela hore o e hlopise o e behe hantle ka mananeo. E le hore ho se ke ha kena mang le mang a hokela ho yona hobane e tla imelwa. Mme wena o seke wa kgona ho o kgona ho e sebedisa hantle.

Eo ke e sebedisang, e ya tsamaya e baleha. E tsamaya e balehela. Ka hobane nako enngwe e ba taba ya motlakase, motlakase o tsamaile ha e be teng. Nakong e nngwe ke hore mohlomong ke nahana hore ke ka moo mo ke dutseng teng. Boemo ha bo wa ha bo a nama, e ka le dintlo ke ka fatshe dintlo di di ntshirile. Jwale ha ke fumane network hantle. Ha pula e na e ba bothata hobane jwale nka seka ka kgona le ho e sebedisa hohang. Ha ke kgone ho tswela kantle bosiu. Ha ke tshwanela ho kena social media-eng, e ba bothata le teng hobane ha ke be ke sena network ke sokola haholo.